Matlhare a beetroot-i a ka jaaka morogo gobane a thusa ka fiber le iron, morogo wa thepe le one. Morogo wa thepe o ka thusa le one gobane o na le iron le calcium.

Go jala mefuta ya maungo jaaka bo diapole le dipanana go ka thusa gore o ka itirela kgwebopotlana wa rekisa ko marekelong, gape go ka thusa gore o kgone gore 'tsatsi le letsatsi o je maungo a itekanetse a tswang mo tshimong ya gago.

Fa o jala ditamati o di 'irela ka garden-nyana, morago e be o tsaya lesau le le kgonang go tsenya letsatsi o thekeletsa mo garden-eng ya gago. E be o opela dithobanenyane gore ditamati ga di kgone go itshegetsa ka dithobane tseo, mme fela fa o di roba gape o kgetlha ditamati fela ga o kobulle medi ya teng gore di kgone go gola gape.

Rooibos-o fa o e jala o a e epela, fa o fetsa go e pela mo garden-eng, o a e lwesetsa letsatsi le letsatsi. Le fa o e roba o kgetlha matlhare a teng e be o a sila gore e kgone go ba rooibos-o e be o ka tsenya tea bag-eng.

Rooibos e thusa batho ba ba nang le high blood gore, high blood e kgone go ya ko tlase. E thusa gape le batho ba sukiri gore, sukiri ya bona e se ka ya ya ko godimo, e thusa gape le ka madi gore madi a kgone go tsamaya sentle le go tlhatswa madi.

Dikgwetlho tsa balemirui ba rooibos ba lebagane le tsona ke gore, rooibos-o fa e jetse ga e batle letsatsi le le ntsi ebile ga e batle pula e ntsi, jaanong fa go na le pula e ntsi or letsatsi le le strong rooibos-o e a šwa, mme fela balemirui ba teng ba be ba looser. Mme go ka rarabololwa bothata jo ka go batla kgotsa dilo tse di ka thekeletsang gore re kgone go limit-a letsatsi le pula ya go nela rooibos-o.

Dikgwetlho tsa balemirui tse ba lebagane le tsone ke gore, maungo ga a sa tlhole a rekisiwa ko mmaketeng ka gonne batho ba ijalela maungo ko malapeng a bone, so fa go ntse jalo balemirui ba fetsa ba jala maungo, mme maungo a teng e be a šwa a sa ise a ye ko mmaketeng go ka rekisiwa.

Maungo a ka dirisiwa go dira di-juice, go dira di-smoothie ka dinako tse dingwe go dira weine, jaaka ba dirisa maungo a a tshwanang le meretlwa go dira diweine.

Maungo a a jalwang thata ke meretlwa ka gobane, meretlwa e dirisiwa thata go dira weini. Le maungo a a tshwanang le dinamune ka gonne batho ba bantsi ba rata di-juice tse di dirilweng ka dinamune.

Merogo e e jalwang thata ke morogo wa thepe, khabetšhe, sepinatšhe ka gobane, ke merogo e e nang le dikotla ena gape le dikotla tse di tshwanang le bo iron-e le bo calcium-o, di thusa go ira dikotla ebile difa energy.

Dithoro le mabele di na le seabe mo temothuong, seabe sa tsone ke gore batho mo nako ya jaanong jaana ba jala mabele gobane, mabele a kgona go dira bupi gore batho ba kgone go apaya bogobe jwa Setswana, bo e leng gore bofa dikotla ebile bo dira gore batho ba phele ba itekanetse. Bo thusa thata batho ba ba nang le di-high blood le disukiri gore, fa ba boja disukiri le di-high blood di se ka di a ya ko godimo di phele di itekanetse.

Wine farming ke tshimo e go jalwang meretlwa kgotsa maungo a a dirang waene. So fa go twe wine farming go tewa gote poleke kgotsa tshimo e e leng gore go jalwa maungo a e leng gore a kgona go dira waene.

O tlhoka metsi, o tlhoka e le dijo tsa dijwalwa, o tlhoka fa gape le poleke e e leng gore e receive-a letsatsi kgotsa e amogela letsatsi gobane dijalo di tlhoka letsatsi.

Rooibos-o ke o a ditshedi tsotlhe le batho tota, jaanong fa di tshedi di amogela rooibos-o kgotsa di e ja kgotsa dinwa rooibos-o, di kgona go phela sebaka se se telele, mme di se ke di a fela mo lefatsheng la rona kgotsa ke re mo eco system-eng.

Bogobe jwa mabele, le koro , le bete, gobane di-product tsa teng di-form-a dijo tse e leng gore di na le dikotla ebile di dira gore mebele ya batho itekanele.

Ke gore rooibos-o ga e batle metsi a mantsi ebile ga e batle letsatsi le lentsi, e batla itekanelo ya environment-e.

Rooibos-o ke melemo ka bo one ka gonne o thusa ka diphilo, ebile o thusa le bana ba bannyenyane fa ba fetsa go kgwa lebele o ka mo nosa gore a kgone go tlwaela ebile mmele wa gagwe o gole o itekanetse.

Rooibos-o mo nakong ya jaanong jana ba e dirisa go dira di-khekhe, ka dinako tse dingwe ba e dirisa go dira di-scones le mo ditlolong tse di tshiwang go ntlafatsa letlalo le go dira letlalo borethe, tsa go itshasa mo matlhong le go itshasa mo mmeleng le mo moriring.

Mo nakong ya bojaana jaana merogo e tsenngwa mo ditsidifatsing, e ya kgetlhiwa, morago e tsenngwa mo ditsidifatsing, e be e beelwa nako ya fa go le tlala then di tla be di ntshiwa. Ka dinako tse dingwe ba dirisa merogo le dinawa go di tsenya mo di-tin-ing go di dira di-canned food.

Ke ne ke ka reka morogo wa sepinatšhe, gobane o na le dikotla o na le fibre. Ke ka reka gape le di-beetroot-i gobane di na le iron-e, ke ne ke ka reka gape le merogo ya dinawa le ya thepe, ke reke gape le di-carrots.

Thekenoloji e dira gore batho ba modify-eye maungo a rona, ba a tsenye dikhemikhale seo se be se feleletsa se dira gore maungo a rona a se ka a nna a tlhago, a be le di-chemical-e tse di dirang gore di feleletse di re tsenya makoa.

Maemo a bosa jaaka pula ya medupi e e sa feleng, pula ya sefako kgotsa kere pula e nang e lwantshana jaaka pula e bidiwang flood ka Senyesemane, e feleletsa e ira gore maungo a rona a senyege, e gogola maungo a rona le dijalo tsa rona gobane ke pula e e saneng sentle.